Kuyadabukisa ukuthi ukudla okwakumele kube yimpilo nentokozo kwabanye, kuba udoti kwabanye.

Abantu basendaweni zasemakhaya bandlulisa ulwazi lokulima ezizukulwane esisha ngezindlela ezihambisana nempilo yabo yansuku zonke, izindlela zendabuko nemikhuba yabo yomphakathi. Nazi izindlela ezisetshenziswayo, ukufunda ngokubuka, ukufundiswa ngokwenza, imicimbi yamasiko.

Ngenkathi uZenani eqala umhlabathi wakhe wawungekho esimeni esihle, one, womile futhi unqabile, two, unesihlabathi esiningi, three, ayikho imfucumfucu yemvelo.

UMama uThandi akufanele asibeke encupheni enkulu ngokuhlanganisa izinhlobo ezimbili zezinkukhu kodwa uma ehlanganisa ngokuhlakanipha futhi elandela izinyathelo zokuphepha ezifanele, kungase kube nenzuzo enkulu.

Umngani wami kufanele aqhubeke nokuthuthukisa izinkinga zomphakathi ngaphandle kokulahlekelwa imisebenzi ethuthukisa amandla okuphila, lokhu kuzoqinisekisa ukuhamba phambili komphakathi, kumele ufinyelele umsebenzi omuhle.

Impilo yomhlabathi okuthuthukisiwe inendima enkulu ekuhlomuleni kwezitshalo njengoba uZenani esebenzisa izindlela ezifanele umhlaba wakhe uba nempumelelo wokukhula okuphumelelayo, okuphumelelisa ukuvuna. UZenani usephumelele ekubuyiseni imithombo yokuphila emhlabeni.

Izindlela zokulima eziphilayo zithuthukisa impilo yomhlabathi, ukusebenzisa izindlela ezihlakaniphile ezigcinwa ngaphandle kokusetshenziswa nezinto ezilimazayo, lokhu kuholela ekuthuthukiseni izimo zomhlabathi. Ngokuphambene izindlela zokulima ezijwayelekile zisebenzisa izindlela ezinzima, amakhemikhali ezithinta impilo yomhlabathi, ukuchitha izinsiza kungaholela ekuphazamiseni imithombo

Mengihlushwa ngibona sengathi ngiyalahlekelwa kodwa ngaleso sikhathi esifanayo ngangifundiswa ukuthi imvelo elilawulwa, iyaxoxisana njengomlimi indaba yami yokukhula.

Ukulahlekelwa yiy'nkomo kunikeze kukhulu emndenini kuze kunjengokulahlekelwa ilunga lomndeni, siyisikhathi sokudabuka, ukukhathazeka, ukwenza izinqumo ezinzima kodwa kulezo zikhathi uthando lwakho, umthwalo wakho wemfanelo. Ukuhlanganyela komndeni kuyoba indlela yokuhamba phambili.

Abasebenzi bangathuthukisa le nqubo ngokuthi baqeqeshwe, basebenzisane, basebenzise amathuluzi afanele futhi bagcine ikhwalithi yesivuno.

ULerato angathola inzuzo enkulu ubuchwepheshe bokulima obuhlakaniphile ngaphandle kokuba achithe imali eningi, ukusebenzisa amathulusi athengekayo, ukufunda, nokuxhumana, nokuhlala ezama izindlela ezintsha, kungasiza ekukhuliseni ipulazi lakhe ngendlela eqhubekayo futhi engabizi kakhulu.

Izinto ezinhle ze-hydrophonics ngaphezu kokulima kwendabuko, ukusetshenziswa kwamanzi okuphansi, ukukhula okusheshayo kwezithombo, azikho izifo zehlabathi. Bese izinzuzo zokulima emadolobheni, ukutholakala kokudla okusanda kuvunwa, ukunciphisa i-carbon footprint, imisebenzi yendawo.

Ukukhuthaza ukuthobela i-PPE ezolimo zikhona izinhlelo zokuqwashisa, ama-workshop nokuqwashisa kwabaphathi. Ukuphepha, izinkampani ezinkulu zivame ukuba nohlelo lwangaphakathi lokuqinisekisa ukuthobela, land scaping, ukugqugquzela okuthambile kuhlala kucike emfundweni yomsebenzi noma ukumphathi.

ULebo angathatha izinyathelo ezehlukene ukuthuthukisa ukukhiqiza kobisi epulazini lakhe, one, hlola futhi uthuthukise ukudla kwezinkomo, two lawula ukushisa nokushisa okweqile, three, hlola impilo yezinkomo, four, thuthukisa uhlelo lokulusa nokunakekela, five, landelela idatha yokukhiqiza.

Ukulima okuqondile akuyona impendulo eyodwa kodwa kuwumhlanganyeli omnamandla wesixazululo esibanzi sokulwa nokushoda kokudla, lusebenza kahle njengengxenye yohlelo olubanzi oluhlanganisa amapulazi, ukulima emadolobheni, ukuhlanza amaketangu okudla kanye nokwehlisa ukulahleka kokudla.

Ngiyazikhumbula ukuthi iphupho lami ngelami, ngihlole izimpendulo zabo kodwa ngavumeli ukuthi zihudule phansi ngithola abantu abanomoya ofanayo nalokhu engikucabangayo.

Izithelo, amakhiwane, amarula, amabolohoti. Izitshalo zokudla, utamatisi, u,-anyanisi, ubhontshisi, ikhabe. Izithelo zolimo, ummbila, iwisa, irayisi, kanye nobisi, amaqanda, uju, isinkwa.

Nawa amasu abalulekile okulawula ukumelana nezibulala-zinambuzane, one, ukushintshashintsha izinhlobo zezibulala-zinambuzane, two, ukuphathwa kwezimbungulo okubumbene, three, sebenzisa izibulala zinambuzane ngendlela efanele. Four, ukuqapha nokucinisekisa ukumelana, six, sebenzisa izindlela zokuvimbela, seven, ukuqwashisa abalimi nabasebenzi.

Yebo, ukuguqulwa komhlaba kungalinganisa ubulungiswa bomlando nokuzinza komnotho kodwa kuphela uma kwenziwe ngendlela ehlelekile, esekeliwe kuhlelo olunzulu nolungaguquki.